Tiepe ta ku burisana ti olovisa vutomi swinene masiku lawa a swa ha fani na khale munhu a boheka ku fona kumbe ku xava airtime kumbe ku ya ka tifoni leti a ti tirhisa hi mani na mani munhu a fika a hakela loko a xave e data ya n'hweti i kota ku burisana na vanhu vo hlaya swinene na vanhu lava nga le kule na ku rhumelana swithombe kumbe ku fonelana hi ku tirhisa tiepe leti ta marungula.

Xana nxavo wa n'wina Wi-Fi wa n'hweti na n'hweti wu nga va wu ri mali muni vuhlayiseki bya Wi-Fi n'wina byi njhani security khodi yi kona ke ndlela yo tsarisa xana yini swi ni swilaveko swa kona ku munhu a ti kumela Wi-Fi.

Lexi ni nga tshama ni hlangana na xona xa vukorhokeri bya Wi-Fi a ku ri ntsengo ntsengo wa kona a wu ri henhla swinene ene ni ve na lava i muphakeri wun'wana wa Wi-Fi wa ntsengo wa le hansi ka leya leyi .

Lexi xi endlaku ku ntsengo wa tiselulafoni ta masiku lawa wu va henhla swinene i mhaka ya thekinoloji leyi va ka yi ri laha ndzeni a ta ha fani na letiya ta na le ndzhaku kumbe ta xikhale leti ta sweswi ti tlharihini swinene munhu u kota ku endla swilo swo tala hi nkarhi wutsongo a swa ha bohi na ku munhu a nga ya bangi wa swi kota ku a nga rhumela munhu mali kumbe ku hakela swin'wana swa swikweleti hi selulafoni.

munhu loyi a nga duma swinene ni nga rhandza ku hlaya mahungu na i dokodela Thomas Chauke Xinyori i nqambi yin'wani ya tinqambi leti ni ti rhandzaka swinene i tinqambi letikulu vanhu lava nga na ntokoto swinene loko swi ta hala ka vunanga bya Xitsonga.

Ni nga hlawula WhatsApp ku fambisa marungula hi yona WhatsApp yi na tindlela to hlaya swinene leti munhu a nga langaka ku tirhisa tona ka yona munhu a nga langa ku rhumela marungula hi ku tsala kunene hi marito kumbe munhu a rhikhoda kunene marungula ya yena a rhumela kumbe a nga swi kota na ku tlhela a fona kunene kumbe a fona hi video call a vulavula a rhumela marungulo a karhi a n'wi vona munhu loyi a vulavulaka na yena a burisanaka na yena hi yona ni nga ni nga langaku yona yi nga ya olovisa swinene na loko munhu a nga khomangi riqingho wa swi kota ku kuma marungulo a ndzhaku kutani na vuyisa marungula.

Ku hlamusela mudyuhari hi hi hi router i kumbe Wi-Fi a swi olovi thekinoloji yi cince na xipidi ene vo tala a va na vuxokoxoko ngopfu ni nga ringeta ku va kombisa swinene leswaku i nchumu lowu endlaka ku va kota ku va nghena ka inthanete na ku va nga endla swa ti WhatsApp na ku rhumela marungula kumbe ku kuma marungula hi ku olova va nga swi kota na ku hi hi khoneketa na swikomba kule kumbe swiyanimoya va nga swi tirhisa ka swilo swo tala leswi swi tirhaku masiku lama swa le ndlwini.

A ni ta tiyisisa leswaku phephahungu hi minkarhi hinkwayo ri tshama ri ri na mahungu lama ya nga ntiyiso na swifanekiso leswi swi hlamuselaka kumbe ku kombisa kumbe ku hlamusela mahungu ku olova ri tshama ri ri na timhaka leti nga le mahlweni mahungu lama ya fambaka mahlweni na mahungu lama ya ya vaakatiko .

Ndzi tshama ndzi nga swi langutelangi ni fonela muphakeri wa Wi-Fi ni ni kombela ku kuma ku twisisa ku xana xivangelo ku nga va ku ri yini leswi endlaka ku ni nga ha kumi mphakelo wa Wi-Fi hi vona va nga kota ku olovisa na ku ni hlamuselo ku xiphiqo xi nga va xi ri kwini swi nga endleka va ri ku lunghiseni kwale ka vona kumbe mali va nga va va nga yi kumanga loko ni hakela hi vona va nga endlaku ku ni kota ku twisisa.

Swi nga ta ni khoma kahle swi ta va swi tshovelele marhambu kambe lexi khampani yi nga xi endlaka kumbe yi nga lexi ni nga xi endlaka i ku va vana va nga ri ku xaveni ka timagazini leti ti ti ti purintiweke leti kandziyisiweke khampani a yi to ringeta ku yi cinca yi ya ka digital laha ti nga endliwaku hi hi ti kumekaku ka tiinthanete ka swi nga ta olova ku munhu a yi hlaya fonini ya yena kumbe ku yi kuma ka inthanete hikwalaho ka ku va karhi ku tirha ti-data swi ta endla ku khampani na yona yi endla mali i swi to va swi nga fani na loko va karhi va xavisa timagazini leti ti nga kandziyisiwa mara ku ta va ku ri na mali yo karhi leyi va ka yi nghena.

ka tiko ni nga va kombela leswaku va nga hakeli swi ku xava swilo va nga ri ku swi voneni swa le ka inthanete ngopfungopfu ka tindhawu ta ku fana na vo Facebook na tin'wani tindhawu ta inthanete kumbe ku va va karhi va boxa tinambara ta vona ta makhadi ya le bangi na ti-pin-i a ndzi ta va dyondzisa swo fana na sweswo va nga ti kuma se va tekeriwa mali swi va tikela na ku yi kuma ndzhaku ku hikuva se ku ri vona va nga hakela va nga nyika munhu kumbe vanhu lava e tinambara ta vona ta le tibangi na ti-pin-i.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C ku hambana ka yona i ku ya Cell C yi chipile yi le hansi swinene ya Vodacom ya vitana swinene ende ya Cell C ya hlwela nyana ku hela loko yi yi yi pimanisiwa na ya Vodacom ya Vodacom ntsengo wa kona wu le henhla swinene laha swi tikaka ku kuma kumbe yi ku yi fikelela munhu a yi xava loko hi ya languta one gig one-GB ya Cell C na one-GB ya Vodacom one-GB ya Cell C ya n'hweti hiyi kuma hi twelve rand laha loko yo languta ya Vodacom one-GB yi nga ha fikelela kwalomu ka ntsengo wa ku ringana fifty rand laha yi vitanaku swinene loko yi pimanisiwa .

Ku va ni ri na data ri expir-a ni twa swi ni tshova moya swinene hi ku va yi karhi data yi ri ka nxavo wa le henhle yo durha swinene swi tika ku va hi kota ku yi fikelela se loko yi expir-a ni nga se yi tirhisa yi hela yi fika makumu ni twa ni vaviseka swinene loko a swo koteka a ku fane ko tlheleriwa le ndzhaku le ka ku va ku xaviwa data yi nga expire munhu a kota ku yi tirhisa ku fikelela loko yi hela a swi ta va kahle swinene loko yi hele munhu a yi tirhisile swi va moya wu va wu ri kahle mali leyi a nga yi tirhisa iva a yi vonile ku yi fambe yi ya kwini.

N'hweti ni tatisa data ku ringana ka mune kumbe ku ya ka ntlhanu leyi yi ya hi ku ni va ni yi tirhisise ku yini ene inthanete ya dya data swinene masiku lawa ni tirhisa netiweke ya Cell C hi yona loko ni langute eka mintsengo ya ti-data yi va ku yi tikomba ku yi chipile swinene loko yi pimanyisiwa na tinetiweke tin'wana yona ya durha swinene data sweswi ene a yi hlweli ku hela ene vutomi bya hina bya masiku hinkwawo sweswi hi nge swi koti ku hanya handle ka data.

Nxavo wa data hi wona wu nga swirhalanganyi lexikulu swinene hikuva tifoni ta masiku lawa handle ka data ku hava lexi hi nga xi endlaku ende tihakele ta data ti le henhle swinene ta hi tikisela loko foni yi nga ri na data swi fana na loko yi nga ri na yona ku va i ri na data i kota ku pfuxela maxaka na vanghana na ku tlha hi kota ku va hi ti hungasa na ku va hi kota ku lava mintirho kumbe ku tsala ti-assignment ta le swikolweni hi kota ku va endla swilo swo tala data yi khome vutomi.

Data i i nchumu lowu hi wu xavaka wu kotaka ku hoxa fonini hi wona wu hi pfumelelaka leswaku hi kota ku nghena ka inthanete hi lowu wu khoneketaka kusuka eka riqingho ku ya eka netiweke ku nga service provider leyi hi yi tirhisaka kusuka kona yi hi pfumelela ku hi kota ku hi nghena ka pfuxela na vanghana hi ku tirhisa yona data ya ti-cellphone yi kota ku endla swi swo tala swinene vutomi bya olova loko munhu a ri na data.

na data leyi a yi pimiwile leswaku yi ndzi yi tirhisa kambe ndzi fane ndzi yi hlayisa leswaku yi kota ku heta n'hweti a ndzi ta yi tirhisa a ndzi ta yi hlayisa swinene laha a ndzi ta yi tirhisaka ka swi swa nkoka ntsena leswi i swi nga swi nga na nkoka ni swi vonaku ku swi ta ndzi pfuna kumbe swi ta ndzi vuyisela swo karhi ku nga ri ku tlanga hi yona ku nghena ku langutalanguta tivhidiyo leti ti dyaku data swinene kambe ni yi hlayisa leswaku yi kota ku ndzi ku ndzi kota ku yi tirhisa n'hweti yi ze yi hela.

Malume data bundles i mali leyi va ku yi ri ka riqingho ra n'wina a ndzeni ka riqingho leyi mu pfumelelaku yi mu pfumelelaka ku mi kota ku nghena ka inthanete mi kota ku rhumela marungula hi WhatsApp mi nga fona hi WhatsApp-u mi kota na ku nghena ka Facebook-u mi kota ku nghena .

Data xivangelo xa ku va data masiku lama durha i i ku va ku yi tirhisiwa swinene yi tirhisiwa ngopfu a hi swi koti ku hanya hi nga ri na data swilo hinkwaswo swi foni ya masiku lama yi kota ku tirha kahle yi ri na data hi tirhisa ngopfu ti-Whatsapp ti-Facebook loko hi lava direction hi .

data wu le henhla swinene hambiswiritano vanhu va ha tirhisa data yi ri ka xiyimo xo durha kumbe ka xiyimo leswi swi nga oloveki ku yi kuma hikuva vutomi lebyi hi nga le ka byona ka nkarhi wa sweswi data yi ri na nkoka swinene ti-social media social platforms ti lava data ya vo WhatsApp, Facebook-u vutomi swinene.

kota ku ta ku a fonela munghana wa yena kumbe xaka ra yena hi hi video call a karhi a n'wi vona a vona ku pfuka ka yena himpela a nga va kota ku rhumela maphephe ya yena ya ku lava ntirho hi data a nga va kota ku vona leswaku u tirhise ku yini xikolweni hi data a nga va kota ku va a kota ku vona la a yaka kona kumbe ku kuma ndlela hi navigator a vona direction ya laha a nga ku tiveki a kota ku ya fika a hlayisekini hi nkarhi.

A nga kota ku va a xava timpahla a ri ndlwini a nga yangi vhengeleni hi data hi ku va nghenile online a languta timpahla leti a ti lavaka a xava va ta n'wi tisela ndlwini a nga kota ku xava swakudya va n'wi tisela ndlwini a nga kota ku pfuxela munhu a nga yangi la munhu a nga kona a n'wi pfuxela a karhi a n'wi vona hikwalaho ka data data yi na nkoka swinene yi olovisa vutomi munhu u kota ku ya vona laha a yaku kona a nga se fika hi ku va tirhisa Google Map a kota ku tlhe a yi tirhisa loko a karhi a famba a ya kwale ku va kota ku vona ku fambisa ku yini a nga lahleki a vona ndlela ya la a yaka kona.

Data na matirhiselo ya Wi-Fi a a swi hambanangi hinkwaswo na yona Wi-Fi yi va yi ri na data kumbe ku va karhi ku tirha data ko hambana hi ku data yi va yi nga ri ndzeni ka ka sim card leyi yi vaka yi ri ndzeni ka foni hala kun'wani data leyi va ku yi ri ku tirheni ku va ku ri data leyi yi va ku yi ri ndzeni ka Wi-Fi ku ri data.